UThabo kumele ahlale yedwa engay'hlanganisi nabanye abantu. Afake isifonyo emakhaleni nasemlonyeni ukuze engakhoni ukuthi athelele abanye abantu, noma uma ekhohlela into ephumayo ingafiki kwabanye abantu. Ahambe eye emtholampilo noma ekilinikhi ayohlola ukuthi ngabe unalo yini igciwane ukuze abanye abantu bengatheleleki. Engahambi ethinta abantu noma exhawulana nabanye abantu. Lapho efake nesanithayza esibulala magciwane.

Ukubaluleka ukuhlanza ngaphambi kokufa ukuthi sikwazi ukuthi sikhiphe amabhadi futhi izinto ezimnyama nezimbi zingenzeki kithi, sikhone ukuthi siphephe.

Eminye imikhankaso ukuthi sivikele abantu besimame, singabashayi abantu besimame, nokuthi izidakamizwa aziyisani ndawo. Kwakumele ukuthi kudliwe izidakamizwa, nanokuthi kumele sisonke ukuze amazinga abe phansi okuthelelana ngegciwane. Lapho kungabaqala ngokuthi ngibhale ezinkundleni zokuxhumana, ngizame ukuthi kube khona indawo noma ihholo lapho esohlangana khona ukuze sizodikida lezi gameko futhi sithole ney'xazululo kulezi gameko.

Ukuntuleka kwemfundo yocansi ey'ndaweni ey'semaphandleni kunomthelela omumbi kakhulu ngoba kwenza iy'ngane ziy'bandakanye ocansini olungaphephile futhi bengakwazi nokuthi bazoy'vikela kanjani. Kudale ukuthi zikhulelwe izingane, azikhoni ukuya emtholampilo ukuthi ziyofaka lokhu abathi implant noma besebenzise okokuzivikela okunjengama-condom kuze bengakhoni ukuthi bemithe futhi kunciphise ukusulelana kwezifo zocansi.

Ukuthi ngifake isifonyo ngiqhelelanise nabantu abaningi. Ngingahambi ngigcine ibanga elingaphezu kwa-one mitha. Ngingaxhawulani nabantu, bese ngiya emtholampilo ngifike ngibheke ukuthi ngabe nginalo yini igciwane mese ngithol usizo khona. Uma ngibuya endlini ngihlale ngedwa ngingahlali neningi nabantu, futhi ngingabi uvanzi emphakathini.

Ukuthi akhe imitholampilo ibe mningi, abantu bekhone ukuthi bebe seduze, bekhone ukuya khona emtholampilo futhi kube khona iy'moto ezinabasebenzi basemtholampilo ezihamba zibheka laba abakhulile kweminyaka zisize bona. Bebe bebenemikhankaso futhi nasezikoleni behambe bebheka ey'koleni besiza nasezikoleni abantu abagulayo.

Ukuthi belethe ubuchwepheshe besimanje manje. Umuntu uma engena esangweni kube khona into ezoba khona eshoyo ukuthi lo muntu uyena ofike kuqala, futhi uyena ozothola usizo kuqala. Kube ama-file futhi kube yinto eba-digital ukuze abantu bengabambi ulayini omude besalinde ama-file ukuze kuthole bethole ukusizakala okusheshayo.

Ngoba mphakathi nazi ukuthi u-Eskom unohlelo lokucima ugesi ngokuwonga, phecelezi i-load shedding. Nathi lokho kuyafika kuthina futhi asinayo izinto zokuthi sibhekhaphe okunjengama-generator. Izingcingo zethu azisakhoni ukuthi sixhumane noma uma nifona sikhone ukuziphendula ngenxa yokuthi ugesi usuke ungekho, usuke ucinyiwe lapho usuka khona ophehlwa khona kwa-Eskom, nomasipala nawo uyawucima ugesi. Mese izingcingo singakhoni ukuthi sizithole futhi siziphendule.

Kubalulekile kakhulu ukuthi wazise udokotela wakho kuqala ukuthi khona amakhambi owathathayo, ukuze wazi ukuthi ikhambi olithathayo liphephile yini, noma kumuntu owazi amakhambi esintu kabanzi ukuthi ngabe aphephile yini la makhambi lawo, ngoba uma singakwenzi lokho kungadala ukuthi sithathe amakhambi ayingozi kuthina futhi nakubantu esibathandayo abaseduze nathi. Amanye kuyenzeka ukuthi asize futhi ayelapha ngoba amakhambi amaningi enziwe ngezinto zesintu.

Uma abantu bebaningi behlangane ndawonye futhi endaweni evalelekile, kuba lula ukuthi igciwane lidlulele komunye umuntu ngoba sonke suke siphefumula umoya owodwa, ngoba futhi leli gciwane lidlula ngokomoya. Uma uphefumula omunye uyalihogele noma nimuthinta. Lokho kwenza ukuthi amazinga okuthelelana ande futhi abe maningi kakhulu, bese kuba nzima ukuthi kutholakale la bantu laba ukuthi ubani uthelelelene nobani ngoba kula bantu omunye uzoya ekhaya efike ethelele omunye umuntu.

Uma unesifo sofuba, phecelezi i-TB, kumele udle amaphilisi ngalesi sikhathi abakutshele sona noma uzizwa ukuthi uzwa ngathi seliphelile igciwane emzimbeni kodwa kubalulekile ukuthi uqhubeke udle la maphilisi abakunikeze wona isikhathi esizinyanga eziwu-six, ngoba uma uwayeka, kuba lula ukuthi libuye igciwane, futhi uma selibuyile liba resistant awusakwazi ukuthi ulelaphe ngalawa amaphilisi.